Awona mava abuhlungu kumqhubi ukuqhathwa yikampani yeinshorensi ukuba babhatale i-inshorensi yemoto iminyaka ngeemali eziphezulu kodwa kuthi mhla kuvela ingxaki ngemoto, leyo kampani ayifuni ukubhatala ithetha amabali. Futhi ngamanye amaxesha umqhubi kwamele asebenzise imali yakhe ukubhatala leyo ngxaki kodwa ube ibhatala i-inshorensi yonke le minyaka ngeemali eziphezulu.

Kubalulekile ukuthi inkampani yeinshorensi yokungcwaba ikhawuleze ngokuphasiswa izicelo zentlawulo ngoba zinokunika isiqabu esifuneka kakhulu kwaye zincede usapho kumalungiselelo omngcwabo ngokukhawuleza.

Kubalulekile ukuba umqeshi aqinisekise ukuba umqeshwa unayo i-inshorensi yentswelangqesho ngoba i-inshorensi yentswelangqesho ibalulekile ukuba ibonelela ngoncedo lwemali lwexeshana elifutshane kubasebenzi abaphulukana nemisebenzi yabo okanye abangakwaziyo ukusebenza ngenxa yokugula, ikhefu lokuya kubeleka okanye ezinye izizathu. Ikwaxhasa abantu abaxhomekeke kuloyo oswelekileyo oncedisayo.

Ibhanki nganye ineengqobo zokurhweba ezikhethekileyo zengeniso. Ukungafikeleli kule migobo sisizathu sokukhatywa kwemalimboleko yibhanki kwaye amanqaku asezantsi etyala asoloko ingunobangela wokukhatywa kwemalimboleko. Siso isizathu esenza abantu babhenele koomatshonisa abangekho semthethweni.

Ukuqiniseka ukuba isicelo sentlawulo sepholisi yemingcwabo siqwalaselwa ngokukhawuleza, iintsapho kufuneka ziqinisekise ukuba zonke iinkcukacha zeepholisi zichanekile kubandakanywa amagama amalungu nenombolo yesazisi. Ukungenisa onke amaxwebhu afunekayo afana nesatifikethi sokufa kunye nezinye iifomu ezifanelekileyo eziceliwe yi-inshorensi, zenza ukuba isicelo sentlawulo iqhutywe ngokukhawuleza.

Umntu angayifumana igranti ngokukhawuleza ngeendlela ezininzi ezifana nentlawulo zemali kwiindawo zokurhola ezichongiweyo, iidipozithi ze-elektroniki ebhankini okanye kwiakhawunti yePost Bank okanye ngeziko elilawula igranti. Umntu unokukhetha indlela ayithandayo yokurhola kwaye kubalulekile ukuqwalasela, ukulula, ukufikeleleka kunye nayo nayiphi na imirhumo ehambelana nayo.